Seaparo se ke se aparang mo setsong sa me, ke setso seaparo sa maPedi. Seaparo sa maPedi se fetogile mo dingwageng tse ntse di feta, ka gonne maPedi ba feleleditse sa ba kgona go apara mesese e me telele, ba go na le go ikgabisa go gaisa ko ntlheng.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Ka go nna moaparo wa setso ke moaparo o tlotlegang thata gape o montle.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle, ke moaparo wa maPedi. Ka gonne seaparo sa maPedi sa basadi sena le di mmala e mentsi-ntsi, gape mmala ya teng e mentle ka gonne e dira mosadi o se apereng a lebege a le mo ntle thata.

Ee, ke nagana gore ke tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno gore ba apare diaparo tse dikhutshwane. Tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi, ka gonne bona ga ba bone sepe se se se phoso, thata-thata ka gore le bagolo ba bone ba kgona go di apara, janong bona ga ba bone phoso.

Fashion e ka bontsha setso le bogologolo, mo ditso tse dintsi fashion-e ya setso e tshegetsa boteng jwa ngwao. Sekai baSotho ba aparang seanamarena e le karolo ya setso sa bona kgotsa baTswana ba aparang leteisi mo meletlong ya setso. Diaparo di supa tebogo ya ngwao, seaparo sa setso se ka ya gore motho ke wa setso sefe. .

Fashion e ka bontsha setso le bogologolo, mo ditso tse dintsi fashion-e ya setso e tshegetsa boteng jwa ngwao. Sekai baSotho ba aparang seanamarena e le karolo ya setso sa bona kgotsa baTswana ba aparang leteisi mo meletlong ya setso. Diaparo di supa tebogo ya ngwao, seaparo sa setso se ka ya gore motho ke wa setso sefe. Ka sekai mosese wa seshweshwe o tlhagisa batho ba ma Aforika Borwa. Dibaga di na le dikai tse di bontshang gore batho ba I kgantsha ka karolo ya setšhaba sa bona, motho o apereng dibaga tsa setso o bontsha boikgantsho ka setso sa gagwe, mme dilwana di supa boikarabelo kgotsa maemo.

Diaparo tsa setso sa Batswana di diriwa ka matlalo a diphologolo, ka gonne gantsi go dirisiwa matlalo a diphologolo tse di ntseng jaaka phiri ga maphudu, tau kgotsa thoolo. Ka gonne matlalo a ne a le teng ka bontsi bogologolo, gonne Batswana ba nne ba le balemi, ba ba dirisang diphologolo. Gape a tiile a kgona go futhumatsa mme a le botswerere mo meletlong ya semowa. Meaparo ya Batswana e ke itseng ke e latelang, ke letlalo, mogabe wa leteisi, motšholofe, khiba, thari ya ngwana sešwana, kgere-kgere, tlhobolo ya setso.

Kamano e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e golo thata. Ka gonne diaparo tsa basadi, di kaya boitshupo, seriti, ditumelo le maemo a gagwe mo setšhabeng.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya segompieno, e seng dilo tse pedi tse di kgaoganyang. Tota le tota go kopanya tse pedi tse ka tsela e e botoka ya go boloka ngwao, mme re ntse re tswelela ka dinako. Mabaka a go supa gore di ka tshela mmogo fashion-e ya segompieno e kgona go tlhompha setso, e ruta go rotloetsa boikgantsho ka setso sa bone. Tswelelo ya kgwebo ya setso, mme sekai sa tshedimosetso ke gore, mosadi a ka apara leteisi le le logilweng ka mokgwa wa mosese wa segompieno. Abo a tlhopa tsa setso le di patlo tsa Setswana go feleletsa ponalo.

Ditso tse di farologaneng di na le seabe se segolo mo go tlhotlheletseng tsela e basadi ba aparang ka yone. Le mo go bolokeng ngwao boswa ka diaparo tsa setso, fa ke tlhaloso e oketsegileng ya kgang eno. Ditso di supa maitshwaro metlae le maikarabelo a setšhaba, ebile di na le maano a a rileng a go laola tsela e basadi ba tshwanetse go apara ka yone. Seano se sengwe ke molemo le tlotlo, seabe sa diaparo tsa setso mo bolokeng ngwao boswa, diaparo tsa setso ke karolo ya botlhokwa ya ngwao boswa, di thusa mo dilong tse di latelang. Go tlhagisa boitseanape, go ruta le go fetisa ngwao go tshwara le go tlotla maikutlo a setso.